Bagodi ba tshwanetse ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone. Ka gonne fa mogolo kgotsa mogodi a gatelelwa ba lelapa ke bone ba kgonang go mo gakolola, ka ga ditiragalo tse di monate tse di neng di diragala mo lelapeng. Mogodi ga a na le bana ba gage kgotsa ba lelapa la la gagwe, o ikutlwa a phothulogile gore a go feta kwa legaeng la batlhokomedi la bagodi.

Batho ba lebetse botho, lorato, tirisanommogo le setso sa bone. Bagodi ba ne ba re ruta ka ga botho le go tshwarana ka matsogo, jaaka batho ba lelapa kgotsa losika. Bothata ke gore dinako di fetogile. Banna le basadi le bana ba tshwanetse ba ye ditirong go bereka le go tokafatsa matshelo a bone. Fa re lebagane le go tshela mo nakong ya ga jaanong re latlhegetswe ke tsela. Re lebetse setso re lebetse le botho kgotsa tirisanommogo.

Fa lelapa kgotsa setšhaba se tsaya karolo mo go tlhokomeleng motsofe, motsofe o dula a itumetse ga a dule a tlhoname a bua ka pelo. Se thusa batsofe go amogela kgolo ya bone le gore fa ba ya go kopana le badimo ba tsamaye ba itumetse. Go godisa motsofe kgotsa go tlhokomela motsofe, ga go farologane jalo go ya ka ditso. Gonne setso sengwe le sengwe se ruta gore, motho yo mogolo kgotsa motsofe o tshwanetse a fiwe lerato, tlotlo tlhokomelo le boitumelo.

Bagodi ba tlamela ka ditirelo tsa loago, ditirelo tsa boitekanelo, ditirelo tsa phaloso fa ba le mo kotsing le ditirelo tsa go thoba maikutlo a bone. Ditirelo tsa go aga mewa ya bone go ya ka ditumelo tse di farologaneng.